E ka ba ka ba bakela mathata a sa tlwaelehang ka hore ba hle ba be le di side effects tse sa tlwaelehang tse kang ho fufulelwa, ho hlatsa, ho utlwa ba ena le medikadikwane, kapa hona hore ba be le ba tshwarwa ke hlooho e sa foleng. Mme tsena e ba tse ding tsa ditlamorao tsa ho nwa tsa ho sebedisa meriana e seng molaong.

Sena se bakwa ke ho se hlweke kapa hona disebediswa tse sebediswang ho poma, ho kgaola letlalo la botona ba bona. Mme sena se etsa hore ho be ne le tshwaetso leqebeng leo ho sebedisitsweng disebediswa tse sa hlwekang kapa tsona tse sa sterilize-zwang. Mme se mme ho ka thibelwa ka hore ho be le bo ho ho be le ba tsebang ba nang le tsebo ya tsa lefapha la bophelo, e le hore ba kgone hore ba etse dintho ka tsela e nepahetseng, le hore ho se ke ha e ba le ngwana ya le mong ya nang le tshwaetso ka lebaka la dintho tse sa hlwekang.

Ho ya ka maikutlo a ka, ke bona mokgwa ona wa lebollo o se bohlokwa nakong ena. Hobane le bona batho ba yang lebollong ha jwale, ha ba sa phethisa melao le ditaelo ha ba kgutla hona moo thabeng. Mme sena se etsa hore mofuta ona wa lebollo o tswe molemo ka hore ka ha ba se ba sa sa kgone hore ba latele melao ka botlalo. Mme sena se etsa hore batho ba ba ngata ba o ba o nke e se e le e se e se wa bohlokwa.

Ho ba le bana ba ba ngata ha o bona ha o bolele hore o mohumi kapa o motho a ikgonang. Empa e bontsha ka dinako tse ding e tloha e le ho hloka kelello kapa hona ho hloka tjhelete, ka ho ka ha naheng ena ya rona bana ba fuwa sa tjhelete ya support. E ka ba lona lebaka le etsang hore ba bang ba batho ba etse bana ba ba ngata e le hore ba tle ba kgone hore ba fumane tjhelete ena ya pelehi kapa yona ya ya support ya bana. E le hore ba ka kgone hore ba be le tjhelete e ngata haeba ba ena le bana ba ba ngata ka tlung.

Mehleng ya kgale ho ne ho se jwalo o no o ke ke wa bona phapang ho sepetlele sa poraefete le sa mmuso. Maemo a matle a dipetlele tsa mmuso a tla theoswa ke hore di mmasepala kapa ona mmuso haeba o sa ntshe ditjhelete, o sa fana ka ditjhelete tsa ho ntlafatsa maemo maemo a dipetlele tsena. Di ka nna tsa theo tsa tsa ba le maemo a tlase kapa tsa ba le hona hore di we ka tsela ya hore e tla be e se e se tse sa ntlafalang ka ho felletseng.

Setjhaba se ka etsa hore se dule haufinyana le ba ba holo, e le hore ba ka dula ba sireletsehile ka nako tsohle. Kapa ba ka etsa di-forum tsa setjhaba e le hore haeba ho ena le se etsahalang, ba ba holo ba be le dinomoro tsa bona ho ba thetsa ka mohala hore ba ba hlahe manong ka hore na hona le se etsahalang ka kapa tjhe. Mme sena se tla etsa hore tlhokomelo le polokeho ya batho ba hodileng e be e eketsehileng mme ba seke ba dula ba tshohile ha ba le malapeng a bona kapa ditseleng.

Mmuso o lokela hore o hire basebetsi di-clinic-ing tsa setjhaba. Ho ba hore ho seke ha e ba le tshitiso ya tshebetso ka ha ho hlokahala hore ho be le basebetsi ba lekaneng e le hore setjhaba se ka sebetswa ka tsela e nepahetseng. Le hore ho se ke ha e ba le batho ba hlokang ho sebeletswa ka lebaka la hore ho shota basebeletsi clinic-eng. Mme mmuso o ka etsa letsholo la hore o batle batho ba tshwanelehang hore ba ka sebetsa di-clinic-ing tsena tsa setjhaba. E le hore ho seke ha ba na le tlhokahalo ya ba sebetse di-clinic-ing tsena.

Ba lokela hore ba tshehetsane, ka ha ho se ho le jwalo. Ba ka etsa hore ba fumane dithibela kokwana tse tla etsa hore enwa e mong ya sa ya senang kokwana ena e se ke ya mo e se ke ya mo tshwaetsa. Mme ba be ba sebedise le ditsela tse nepahetseng tsa thobalano tse hlwekileng, e le hore ba thibele ho tshwaetsa ho tshwaetsana ha kokwana. Mme ba ka eletsana le ho batla thuso ho ba phahameng ba tsa bophelo le kokwanahloko ya HIV.

Ke nahana hore ho nepahetse e le hore ha ngwana a hola, a hole a sentse a bolotse a qetele. E le hore ha se a hodile, a se ke a ba le mosebetsi wa hore a lo bolla hape.

Ke tseba letsholo, sefuba le anzima, anzima. Letsholo le bakwa mohlomong ke dijo tse ngwana a di jeleng. Anzima ke bothata ba letlalo la ngwana leo a hlahang a na le lona. Mme le sefuba ke sefuba sa bana se tlwaelehileng. Ho tloha mono le down syndrome e leng ya di-chromosome tse sa tsepameng kapa tsona tse shotang kapa tse eketsehileng.

Batsofe bana ha ba ha ba se be ha ba je ditjhelete tsa bona tsa modende ka bolokolohi, ka lebaka la ditloholo le bana bao ba dulang le bona ka matlong kapa ka malapeng. Ba bang ba utswetsa batsofe bana ditjhelete tsa bona ha ba tswa modendeng. Mme ba tsamaye ba lo di nwa kwana ditameneng. Mme haeba e ne e le nna ha ho seng e neng haeba e ne e le nna ne nka kenya molao wa hore ya utswang kapa ya arohanya motsofe le tjhelete ya hae ya modende, a ahlamelwe ke kahlolo ka lebaka la seo a se entseng.